Ke pagame sefofane, sefofane se ke se pagameng se ne se sa fofe. Ne e le tsa bo ithuto ba re ruta gore re dira eng, jwang neng.

Ke toro yame gore ke kgone go fofela lefelong ka sona. Ke ile ka se pagama empa me se sa fofe. go kaba ka pele go ka ba monate go lebega okare go ka ba monate go ba mo sefofaneng o hitlhe ko yang gone o hitlhe ka pela.

Bese ke e ratela gore ga e senye nako fa e tsamaele, e tsamaele o fitlha ka nako le ko o yang gone. Fela ga e stop-e gongwe le gongwe ke se ke sa e rateng ka bese. Ga e stop-e gongwe le gongwe, fa o palamile o palamile o tla ba o fologa ko o fitlhang gone.

Fa go sena network-e ditsela tse tsa karata e botlhale ga di sebetse, le ge o sena mogala wa letsogo o o kgonang go tshwara karata ena.

Mokgweetsi o tshwanetse a nne le license ya maemo a kwa godimo jaaka class c kgotsa PRDP. A fetile diteko tsa kgwebo ya dipalamo tse kgolo. Bokgoni jwa kgwebo e bolokegileng, a itse molao wa ditsela sentle, a kgone go kwala lebelo. Fa go tlhokafala itshwarele mo mebileng e nnang le dikotsi. A itshware sentle mo maemong a bosa jo bo kotsi mo di puleng mo bosigong.

Gantsi banamedi fa ba reka tekete ya base ba itse gore ba reka ya kgwedi. Fa go na le strike-e e gapeletsa banamedi gore ba ntshe madi a ba senang o ne ba ile palama ditekesi. Banamedi ba gobala ka gonne ba batla go ya mesebetsing go a latelwa mesebetsing ka baka la strike-e.

Go nolofatsa leeto la bapalami fa batho ba itse nako e e tumileng ya go tsena le ya go goroga ga bese, ba kgona go itukisetsa leeto sentle. Go fokotsa tshikinyego ya ditsela, fa dibese di tsamaya ka thulaganyo ga di kokwane mo mmileng kgotsa mo di stopong ka nako e le nngwe. Go oketsa tshepo ya bapalami go boloka madi le nako go tsamaya ka nako go fokotsa tshefo ya mafura le boima mo badiring. Go tshegetsa thulaganyo ya dipalamo gape ya nako e thusa bookamedi go itse gore fa go nale bothata ke kae le gore go ka tokafatswa jang.